Ahlale esiya koogqirha bakhe, alandele ukuthi oogqirha bamxelela uba makatye ntoni kwaye angazityi nakakhulu izinto ezinespayisi.

Kwakungemnandanga ukuqala ukuthi sizawuphila ngayo kwaye futhi isenza nesifuthufuthu.

Sisandufowunela abantu bezempilo sizama ukuqondisa ukuthi bahamba phi na ngokuza apha njengoba sesibonile uba ixesha loba bafike apha selibethile, kodwa basixelela ukuthi banikwe enye indawo. So konyanzeleka ukuthi sive kwakubo uba bobuya nini ngapha.

Funeka zibhatalwe nguRhulumente okanye zibhatalwe yi-next of kin kuba ngabo abantu ekumele bazibhatale, kwaye kule ye-next of kin nguye umntu osezingqondweni okumele ayibhatale.

Ewe, ibalulekile kwaye iluncedo kuba iyakhusela kwisifo intsholongwane ugawulayo.

Ziyasebenza kakhulu kwaye ziluncedo kuba abantu ngoku bayakwazi ukutya amayeza wabo abanye bayifumana , healthbox, iinto zabo ekufanele bazithathe. Banyanzeleke uba bayobona oogqirha xa kufuneke benze ii-blood test.

Kuba kufuneke bayazi ukuba i-statistic esihamba phezulu sesokuba eyona nto eyenza amantombazana uba adlengulwe kukuba amadoda aye acinga uba njengoba enganxibanga afuna loo nto.

Kunganyanzeleka ukuthi ndiqale kugqirha uba ndifumane uncedo, ndihambe ndiye kwisangoma ukuze andicebise ngento endiyidingayo. Xa sendixelele uba kufuneka uba ndenze ntoni, ndawulandela loo miyalelo.

Ndingaqinisekisa ngendlela yokuthi kuvulwe i-counselling group abantu bakwazi ke ngoku uathenda, bakwazi nokuthetha nangale nto. Kutsho kubonwe kwi-statistic sabantu aba-athenda oko namagama afikayo ukuze babone nabantu abahlukileyo ngokweminyaka ukuthi ngabantu abanjani, ukuze akwazi ujongelela .

Ngokuthi babe nabantu, baqashe abantu abathanda ukusebenza nabantu abazimiseleyo ngomamela abantu xa beze kubo beze nezikhalazo, kungabi ngabantu abahetsha abantu xa beyokufuna uncedo kubo.

Ngokuthi at least anike abantu amayeza a-extra ngetoti enye ukuze umntu akwazi ebenayo into yosela ngoku esalinde ukuyolanda amayeza. Ngoba ngamanye amaxesha angafika ephelile, kanti abe enayo itoti .

Idlala indima enkulu kakhulu kuba abantu abakwazi ukusela amapilisi okanye basele amayeza angengawo ngenxa yoba abantu befuna unceda abantu kodwa bengenaso isiqiniseko sento abazobanika yona. So ilunge kakhulu.

Ngokuthi kufike ikliniki le yemoto kuxelwe amalanga ezokwazi ufika ngawo ukuze abantu bakwazi uzilungiselela kuxelwe nelali ezawufikela kuyo ukuze abantu bakwazi uzilungiselela. Ibe kufuphi kunabo bonke abantu abazokwazi ukufikelela kuyo kwangexesha kwaye ingakhawulezi nojika ubuyele umva ingabancedanga abantu.

Andicingi ukuba iyinyani kuba amayeza aye enziwe, amayeza angafana ngaphandle kodwa ngaphakathi umsebenzi wawo awufani. So loo nto ke ithetha ukuthi le generic and counterfeit medication ayikho into enjalo, alikho iyeza elingenziwa kodwa abantu lingabancedi.

Kuye kohluke nge-immune system yomntu ukuthi ihamba kanjani. Bakhona abantu kodwa bohlulakala kodwa bakhona babarayithi. So kohlukana nge-immune system yomntu kuyo yonke into eyenzekayo.

Okokuqala, kunyanzelekile ukuthi ubaleke if ikhona indawo yoba ungabaleka, kuxhomekeke ngesikhali abanaso. If uzawuhluleka vele ukhwazele uncedo ungalwi nokulwa nabo because ungagqibele sowonzakala kakhulu. So bhetele umane uzame ubaleka if uyakwazi kodwa ujonge isikhali abasiphetheyo.

Ndingambuza ukuthi uziva kanjani ukuthi angaqala i-therapy session, if uziva erayithi ndimxelele ukuthi aripote umyeni wakhe ema-social wekheni ukuthi abe ngumntu , koonontlalontle abe ngumntu okwaziyo ufumana uncedo olunzulu kwelo cala.

Ziwaripote okanye ziwaxele wonke amayeza aye aphele and aluncedo eluntwini. Iripote phaa kumphathi wasekliniki kaRhulumente ukuba amadinga wabo abawadingayo imicelimingeni esuka kubo uluntu yeyiphi kakuhle kakuhle.

Ukuze kuphunguke, kuze kuphuculwe uncedo lwabo kwizikhukhula ezilalini kufuneka kusoloko kufumaneke indawo e-safe xa kukuthi xa kuzofika la malanga la wezikhukhula abantu bakhawuleze bathathwe basiwe kuzo nezinto zabo ezirayithi kwaziwe ukuthi eyona nto izawumosheka sisihlalo, yindawo yohlala qha.

Ingakukuthi umntu ongumakhulu kuqale kuncedwe yena azokwazi uhamba then ozawufika later than that nguye ozawukwazi ulinda noba yinto engange-thirty minutes ukuze akwazi uvuka ekuseni. Ngoba naba bavuke ekuseni abalulutsha ayinoba fair into yoba kuqale kuncedwe oogogo oko kodwa umntu ebefike leyithi, at least abe ne-thirty minutes late ukuze ancedwe.

Izifo ezinintsi ziye ziphunguke kakhulu xa kunolwaluko and umntu uye afunde nento ezithile ngaye ebengaziqondanga ekuqaleni. Uyakwazi nokubona xa enengxaki msinya if walukile kodwa xa engolukanga akaboni kwaloo nto.

Le yoxinezelo yona iye ibe luncedo kakhulu kuba uye ukwazi nodila neento ezinintsi ngexesha eliyi-one, uyakwazi. If uyijongile uyihoyile le nto yakhona awukwazi ukuba neentloni ngento ethi ikuncede wena ekugqibeleni .

Akululanga kakhulu ukujonga izinto ezithengiswa kwezi phowusta kuba abantu bezi phowusta bayayazi into edingwa ngabantu kwaye bayakwazi udlala ngeengqondo zabo. Umntu enze le nto abe eyazi uba ayinalo tu uncedo and ayizuba nalo tu utshintsho kuye loo mntu lowo.

Akuvumelekanga, abakwazi, eyona nto abaye bakuxelela yona kukuba into ethile, kukuba into ethile ayibonakali okanye le nto uze ngayo ayiyo. So bazozama ukuthi bakunike mhlawumbi ixesha elithile ukuthi ukwazi ubuya mhlawumbi iyobe seyivelile loo nto leyo.

Eyona nto ndingayenza ndingaqale ndixelele unqununu wesikolo ukuthi kwenzeka ntoni ngabantwana besikolo. Osogqiba size ne-initiative yokuthi abantwana mabafumane noba sisidudu ekuseni ngaphambi kokuba baqale iklasi yabo. Emva nje kwe-assembly kuqalwe ngesidudu.

Abanalo tu ufikelelo olwaneleyo kuba i-distance inde, ayonqeni ukuthi ufowunele iambulensi ibe ingekho ekliniki ibe isesendleleni eya esibhedlele and ngelo xesha kube kukho i-distance yokuthi usuke from endlini uhambe uye esibhedlele .

Ndizothetha ngendaba yendaba engekho hygiene ngento yoncamisa umntana osemncinci. Sesibadala kakhulu thina kwaye sesidlule eentweni for uba singabe sincamisa abantwana abancinci, usana masiluyekeni lukhule. Kwaye umzali wakhe andiboni uba ungumntu oyithandayo laa nto leya yoba kuncanyiswe umntanakhe. Masikhe simnikeni ithuba azikhulisele umntanakhe ngendlela yakhe sibe siba engaged kuloo nto leyo.

Kubaluleke kakhulu ukutya okunempilo for abafundi besikolo ukuba bakufumane bazokwazi ukuthi bakwazi ukuqhuba imini le yonke, bakwazi nokufumana iziqhamo ezirayithi bapase kakuhle nasesikolweni, yingako kubalulekile.

Ewe, bayafikelela kukhathalelo lwempilo kuba baye bakwazi uthenga amadinga asendlini, bakwazi nokwenza ezo nto zincinci baye bazidinge. Bakwazi nokuthi bacholachole neento ezifudumeleyo zempahla kuba abanye baye babizwe nakumadleko ukuthi bazolanda iimpahla ezindaweni .

Kuzonyanzeleka ukuthi iiklinikhi nazo zibe nayo iambulensi elinda phaya noba inye okanye zibe mbini ukuze bazoqinisekisa ukuthi abantu baphephe ngalo lonke na ixesha kwaye bazazi ukuthi ubomi babo abukho sengcupheni.